Kubaluleke kakhulu kimi ukuthi ngibuke ikhwalithi ye-video encono ngoba ngikhethe ukuba yilunga laleyo platform. Futhi uma kunemali engiyikhokhayo, kufanele ngithole ikhwalithi.

Kubalulekile kakhulu ukuthi kuzwakale imibono yomphakathi, khona kuzobonakala ukubaluleka kwempilonhle yomphakathi. Futhi kuzwakale izixazululo nokutholakala kosizo ezinkingeni ezikhona emphakathini.

Kuyaphazamisa kakhulu ngoba umsebenzi uyama ngingakwazi ukuqeda ngesikhathi.

Umphakathi nawo ungaba nezwi lokukhetha izingoma abazithanda ukuzilalela emsakazweni wabo. Nalabo abakhona abangabaculi endaweni bathole ithuba lokuvelela emsakazweni.

Yebo, ziyakusekela ukufunda.

Bafaka ama-video amaculo abo, athandwa kakhulu abalandeli babo.

Amabhizinisi azuza kakhulu ngokukhangiswa kwawo emsakazweni futhi afinyelela kalula emphakathini wonke. Nomphakathi uyakhona ukuzibandakanya kalula ngokuthi baxhumana kalula nosomabhizinisi.

Kusisiza ngokuthi sazi ukuthi isimo sezulu sime kanjani kulolo suku, nakulelo viki.

Ngokuthi mayiphukile bayilungise mahhala, nokuthi mayilahlekile banginike entsha mahhala.

Inzuzo ukuthi ufundela ekhaya ngesikhathi sakho onaso. Inselelo ukuthi inethiwekhi iyahlupha, ungakhoni ukufunda kahle.

Ngingamsiza ngokuthi sivule i-app efonini yakhe ukuze athole usizo lwemininingwane ye-akhawunti yakhe aseyikhohliwe.

Ibalulekile, ibe nekhono lokufaka imidlalo ethandwa yiwo wonke umuntu. Babuke ngesikhathi abasithandayo nemidlalo abayithandayo emisha nemidala.

Ukusebenza kokufunda kude ukuthi uzobe ukude neziphazamiso zendawo oyijwayele. Inzuzo ukuthi uzokwazi ukuzimisela ngokufunda endaweni ongayijwayele. Izinyathelo ukuthi u-aplayele kuzo lezi ndawo futhi uthole ulwazi ngazo. Uthole izinto ezidingakalayo njenge-laptop nedatha ozoyisebenzisa.

Ngaxhumana nabantu basendaweni ngithole ulwazi olubanzi ngolimi lwasendaweni. Futhi ngithole ulwazi ngemibono, nemicu abathanda ibekhona kule ephu. Bese ngiyaqinisekisa ukuthi iyafakwa futhi lolu limi lwendawo luvelele kahle kule ephu.

Ngolwazi lwami awukho kangako umehluko ngoba izinkinga zenethiwekhi zisafanana nale beyikhona phambilini.

Izimfanelo azozidinga iziqu zemfundo ephakeme njengokuthi wafundela ukuba intatheli. Okuyikhono analo, angafaka isandla emsebenzini wesiteshi ngokulekelela lapho angakhona khona. Angazibhekeleli emsebenzini owodwa.

Izici engaba nayo, ukulekelela abantu abadala bathole usizo ngokushesha mabesenkingeni njenge-panic button. Esebenza ngephimbo lo muntu mayethi, ngicela usizo ngolwimi lwasendaweni. Ilekelele intsha ngokuthola ulwazi nezincazelo ngolimi lwakudala, ngendlela olwalukhulunywa ngayo. Namagama olimi olwalubhalwa ngayo.

Indlela isiteshi esingaba ngayo, singaba nabasebenzi abantu abadala abanolwazi ngempilo jikelele namasiko. Kanye nentsha, ezomela intsha emphakathini. Izinhlelo ezizoba khona ezokukhuluma ngamathuba okuthuthukisa umphakathi. Nezokukhuluma ngezindlela zokunakekela nokuvikela abantu abadala .